Mna andingqinelani nale mbono. Ngoba ewe, njengoba abasebenzi abaninzi efama bengenayo imfundo ethe vetshe ngokufama kodwa loo nto leyo ayithethi ukuthi abakwazi usebenza efama. Abanye baba bantu bayakwazi ukufunda ngokukhawuleza, ngoko xa ubabonisa into baye bayibambe. Abanye abantu bakhule ezifama, loo nto ithetha ukuthi ukufama kusegazini so sebayiqhelile into yofama and bayakwazi ukufama. Ngoko ayithethi ukuthi ubana imisebenzi yabo ayizulingani naba abafundileyo, ngoko imivuzo yabo mayingahliswa, irayithi ukuba ndibona ukuba ibe phezulu.

Ewe, mna ndingqilana nayo le imbono ngoba ukuze uzofumana le mali yokuxhaswa ukuba ulime funeke ube nayo le minyaka , le minyaka mithathu usebenza kwezolimo ukwenzele uba aba bantu bakunika inkxaso yemali bazokwazi ukuthemba and bazoyazi uba imali yabo awuzuyimosha. Loo nto ithetha ukuthi xa ukudala uyigqibile le minyaka mithathu, ithetha ukuthi noko unalo ulwazi lolima awuzuyisebenzisa kakubi le mali uzoyifumana yokuncediswa.

Kufuneke uqale utshente le ndawo uza kulima kuyo, uyintshente ususe yonke ingca. Okwesibini, funeka uyibiyele le ndawo uzawutshentela kuyo kwenzela uba kungabikho zilwanyana zizawungena zimoshe izilimo zakho. Okwesithathu, funeka uwugrumbe umhlaba uwuguquguqule ukwenzela uba umhlaba lo ungaphantsi abe ngaphezulu, uzovuleka kakuhle umhlaba uzokwazi ukufaka izilimo zakho.

Amaxesha okuna kwemvula anefuthe elininzi kakhulu kumntu ozolima ngoba kulapho khona uzawukwazi uthatha isigqibo soba funeke ufake amanzi amangakanani kwizilimo zakho. Umzekelo, ukuba kuzawunetha kakhulu ngoku loo nto iza kunceda ngoba ungabi, ungawufaki okoko amanzi ngoba uyayazi uba kuzawunetha. Ithethe ukuthi loo nto leyo izilimo zakho zizawukwazi ukuphuma okanye zizawuvuneka kakuhle.

Eyokuqala singathi funeka ube nolwazi lokufama, awunothi ufuna ukusebenza efama kodwa awukwazi ukusebenza, awukwazi ukulima okanye usebenza efama, yeyokuqala leyo. Okwesibini, funeka ube ngumntu ongonqeniyo ukuba mdaka. Loo nto ithetha ukuthi kufuneka ube ngumntu okwazi, ongonqeniyo usebenzisa izandla zakho. Ungabi ngumntu ozofika enxibe kakuhle engafuni ukusebenza ezawumane ekhomba. Efama kudingeka abantu abazokwazi ukutyala nokusebenza kakuhle ngezandla. Ngoko ndicinga mna zizinto ezidingekayo emntwini ezo ukuze afumane umsebenzi efama.

Ndingathi mna kunceda ukuba ukuze uzazi ezinye izinto kudingeka ezi thekhnoloji , ezi thekhnoloji zifikayo. Umzekelo, ukuze uzoyazi i-weather kwaphela ngoku , ukuze uzoyazi kakuhle imvula kwaphela ngoku ukuthi uvele ujonge phezulu esibhakabhakeni ukuze uyazi kunetha. Kudingeka ithekhnoloji uzoyazi uba okay ngoku kuzawunetha okanye ngoku kudingeka izinto ezinjani. Ngoko ke ndingathi ii-drones ziza kudingeka kakhulu ngoba ngoku izinto ziye zitshintshatshintsha.

Ewe, ingayimbono entle leyo yokuba umhlobo wam abe nebhokhwe. Kodwa ke ndingamcebisa ukuthi ibhokhwe yakhe ayenzele ihoko phandle apho khona izawuhlala khona yenze khona izinto zayo, ihlale ngokwayo. Yena uzawumane ukuya kuyo ayoyityisa okanye ayikhuphe. Hayi uba ihlale endlini ngoba izawumosha, izawudakisa and izamngxolela endlini enkulu, izawuba rayithi ukuba ibe nehoko yayo ihlale phandle.

Mna ndingathi isigqibo samafama silungile ngoba amafama sele kunje kwakutshiwo uba kudala ayenza le nto ayenzayo iminyaka, icacile uba selungele ihlobo ebeqhele ukwenza ngalo, ngoko abafuni tshintsho. Ngoku ikhampani iMedigrow xa ifika izawufuna yona utshintsho, izawufika ngezinto ezintsha. Loo nto izawufika ke ngoku imoshe izinto eziqhele ukwenziwa ngamafama anga asemaMpondweni. Ngoko ndingathi silungile isigqibo sabo ngoba bakhusela ihlobo abaqhele ukwenza ngalo, abafuni kujika ihlobo .

Ndingathi , ndingathi mna ikhona inkxaso ekhoyo kodwa ingxaki ilapha kuthi thina bantu , thina ulutsha. Ngoba ulutsha ngoku bambalwa abantu abafuna , abafuna ukwenza into edibene nezilimo ngoba abafuni ukusebenzisa izandla zabo. Ngoko ke abo bathi bakhona, abo bakhoyo bancinane bayancedakala kwinkxaso ngoba nje bebambalwa kulula ukubanceda ngoba abekho baninzi.

Ndicebisa umalume, ndimxelele uba inoba uzifida oko iibhokhwe, iinkomo okanye iihagu kunye neehagu zakhe. Ngoba xa uzinika ukutya okoko zizawutyeba ngokugqithisileyo. Loo nto ke ngoku izawukwazi, izawumothusa umothusa oku kodwa yinto eyenzekayo leyo xa uzinika kakhulu ukutya. Ngoku ndingamcebisa ukuba angaziniki okoko ukutya ukuze zingagqithiseli.

iluncedo kakhulu loo nkqubo ngoba abantu abanintsi bayafuna ukuba negadi zabo kodwa babethwa lulwazi loba bazawuqala ngaphi okanye bazawulima ntoni eyona nto izawuthi ikhawuleze ivuneke. Sok waye izawuba luncedo oluthi intoba abantu, ulutsha olu lukwazi ukuqala iigadi zabo zemifino, umzekelo. Ngoku mna ndingathi iluncedo kakhulu, izawukhuthaza abantu abaninzi uba .

Ukufama amahlathi kuluncedo kakhulu ngoba wandisa ke ngoku wandisa ihlathi xa sowufama amahlathi. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku le mithi nizawuthi nigcakamele kuwo amalanga okanye nithi nifumane kuwo iziqhamo yile mithi efamwa sithi bantu abafama amahlathi. Ngoku ndingathi iluncedo kakhulu into yokufama amahlathi ekuhambeni kwexesha, nangona ithatha ixesha yona ukuze ibonakale iziphumo zayo kodwa xa se ivelile iziphumo zayo .

Ewe, ndingathi urhulumente ikhona into ayizuzayo ngoba ekuhambeni kwexesha ukuze , ekuhambeni kwexesha iinto ekuthengwa kuzo, iindawo ekuthengwa kuzo izilimo kuthengwa kwezi nto, kwezi ndawo zithi zixhaswe yirhulumente. Kulula for , for urhulumente afumane indawo. Umzekelo, xa kuthe kwanqaba iitapile urhulumente uyayazi indawo azayifumana kuyo ngoba yile athi ayixhasayo, ngoko ke kulula ukuthi ayazi uba izilimo zifumanwa phi.

Singabasebenzi basefama sifuna ukubhatalwa okanye ukurhola imali elingana nomgangatho esisebenza ngawo. Umzekelo, ukuba siqale ngo-seven ekuseni usebenza sayophuma ngo-five fanuba sibhatalelwa lonke elo xesha silisebenzileyo ngaloo mini.